Ndingaziva ndikhathazeke kakhulu. Kuba xa imali yona ingazubakho kwiakhawunti kodwa i-airtime yona ibe ingekho loo nto ibonakalisa uba ibhanki le endiyisebenzisayo ayikhuselekanga, kwaye ayinako ukukhusela imali yam. Ndingaziva ndinako nokudana.

Ukufuna uncedo kummeli kungaza neendleko kuba ummeli angafuna ukuba ndimbhatale, koko ke ndingafuna uncedo kumsebenzi webhanki kuba bona yinto abayiqeqeshelweyo le. Bayayazi uba lawo magama athile antsokothileyo mna ebendixakekile athetha ukuthini, futhi bayayazi uba bamnceda kanjani umntu ongenalwazi okanye ongakwaziyo ukuqonda iilwimi ezithile. Ndingafuna uncedo kumsebenzi wasebhankini.

Nazo iibhanki ziyakwazi ukwenza uphando lwazo phambi kokuba zinike umntu isicelo semali. Ziye zenze uphando, xa kufumaniseke ukuba ngunyaka wakho wokuqala lo usebenza baye bathande ukungakunikezi isicelo semalimboleko. Kuba abayazi ukuba njengoba ingunyaka wakho wokuqala lona uzophangela for ixesha elingakanani, kuba kungenzeka uba isicelo semalimboleko siyiminyaka emihlanu, uzosibhatala kwiminyaka emihlanu. Xa ingunyaka wakho wokuqala lona abayazi uba uzothatha ixesha elingakanani usebenza, okanye uthembeke kangakanani na.

Ndingaqhubeka ndifune ukuyivula iakhawunti, ndizame ngandlela zonke uba ndinyuse loo diphozithi, okanye ndikhangele imali engandinika isixa soba ndongeze kuloo diphozithi bayifunayo. Kuba xa ndisebenzisa le akhawunti ndisonga ngayo, isivuno sizaba sikhulu futhi sesi bendihleli ndisifuna nje vele. Ngoko ke ndizawukhangela imali ezokuthi ndongeze kule diphozithi mna bendinayo then ndiqhubeleke ndifune le akhawunti, ndivule le akhawunti.

Umasingcwabane ufana nokufaka imali ukulungiselela amaxesha anje, amaxesha okulahlekelwa lilungu losapho. Ngoko ke nakumaxesha anje apho umntu alahlekelwe lilungu losapho lwakhe akubikho kuxhalaba, akubikho xhala nakuhlupheka xa umntu enomasingcwabane, kuba uyayazi uba umasingcwabane vele ebelungiselele iinto ezikanje. Njengoko ke umntu uyawuhlala esexhaleni ebuhlungu, kodwa zonke iimfuno ezizokwenziwa for umngcwabo womntu ikhona into ezokuzisebenza enjengomasingcwabane.

Ikhadi lekhredithi linceda kumaxesha okunqongophala kwemali, apho uye usebenzise lona uze uthi ke xa unemali ubuye ubhatale lona. Linceda nakumaxesha okuxakeka, kwiinyanga ezixakekileyo, apho umntu ke angenamali okanye asebenzise imali yakhe kakhulu. Uyakwazi ukuba alithathe ikhadi lakhe lekhredithi ayosebenzisa le nto ebeyifuna ngayo, ze abhatale sekudlulile ukuxakeka, abuye abhatale ke ikhadi lakhe lekhredithi.

Mna ndiyibona le nto iyingozi, futhi ndiyibona ngathi inobuqhophololo obuthile, kuba akukho nkampani eyoze ibhatale umntu ngokuhlala phantsi, yonke into iyasetyenzelwa. Futhi akukho nkampani efuna umntu aqale abhatale kuqala phambi koba afumane imali okanye phambi koba afumane iinkonzo zayo, yonke into uqale uyisebenzele phambi kokuba ufumane iinkonzo zayo. Futhi kutheni le nkampani ifuna uqokelele abantu ubangenise phantsi kwegama layo okanye phantsi kwegama lakho ukuze , ikhula ngoluphi uhlobo yona? Le mali ezokubhatala ngokuhlala phantsi izawube iyithatha phi? Yonke le nto nje ndiyibona nje ngobuqhophololo nomrhobholo kubantu bale khampani.

Le nkampani lena inobungozi, kuba akukho nkampani eyoze ibhatale abantu ngokuhlala phantsi nje. Mamela ndikucacisele, zonke iinkampani zifuna umntu aqale asebenze kuqala, uqale usebenze kuqala phambi kokuba ubhatalwe. Futhi kutheni le nto sizawurhawula abantu ukuba mabangene phantsi kwamagama ethu? Kutheni le nto kuzabakhona abantu abaphantsi kwamagama ethu ukuze le nkampani ikwazi ukusibhatala? Yonke le nto ndiyibona nje njengobutsotsi nobuqhophololo kubantu bale nkampani, futhi andiyithembi, ayithembakali. Kuba kutheni le nto bezosibhatala ngokuhlala phantsi singenzi nto, sibe singasebenzi? Sibhatalelwa nje ukuhlala phantsi nokuza nabantu nokubhatala phambi kokuba singene kuyo, inobuqhophololo.